Abagqugquzeli benkundla yezokuchumana bahlela uhlobo lwabo lomuntu siqu ngokusebenzisa izinto ezibonakalayo, njengendlela yokucoka, izinkulumo, noma imikhuba kanye nokuveza izinto ezibalulekile kubo, isibonelo, ukuzimbakandakanye komphakathi noma ukugqugquzelana impilo nempilo. Bakwenza lokhu ukuze bakwazi ukuhlanganisa abalandeli abahlanganyela izimfuno zabo futhi bakhe ukwethembana okuzwakalayo. Izimfiso zentongosi zokucecethwa okucashiwe zihambisana nendlela abazivezayo ngayo, njengokugcila ekuthakazeni imikhicizo ehambisana namagugu abo.

Singase sicabangele ukusebenzisa izenhlelo sokusebenza ezinamathisele ukusakaza imiyalezo ngaphandle inthanethi, njenge- Bridgefy noma i-FireChat, ukuze sichumane, ngisho noma kunokungane okulingalingalisele futhi zivalele izinhlelo ezimbili zokuchumana, isibonelo i-SMS, ukuthinta okulindelekile ukuze sigweme ukungaqondani. Uma kukhona ukungena okuncane singasebenzisa amaphupho we-Wi-Fi asemahhovisi amakhulu noma izindawo zokuhamba ukuze sithumele imilayezo ebalulekile noma sibuyekeze umndeni wethu, kodvwa kuyabaluleka ukubanengcondo yokuthi kungase nesikhathi sokuchumana futhi simisele ukusebenzisa izimpawu.

Ngingamcoma i-WhatsApp ngenca yokuthi ilula ukuyisebenzisa, inamandla okuthumela imilayezo amavidiyo, nama-voice note futhi ivame kakhulu eNingizimu Afrika, okwenza kwabalula ukuchumana nabangani nemindeni. I-Google message nayo ingaba inhlelo enhle uma efuna ukusebenzisa i-SMS nge-inthanethi ngokushesha, futhi engangithola izintangami ze-RSC uma izakhiwo zivulekile. Ngingamkhuthaza futhi ukuthi azame i-Telegram uma ethanda ukuthola izici eziphambili, njengengama-group amakhulu, izincwadi zomlando, nokudlulisa amafayela amakhulu kodwa kuyadingeka aqaphele ukuphepha, njengoba lezi zinhlelo zidinga ukusebenzisa idatha eningi. Kubalulekile ukuthi ucophelela ukuze angavuleki .

Ngizocabangela ukuthi i-brand ihambisana kanjani namagugu ami kanye nokuthi ingabe ichaso lawo liyahlobana nokucekwetha kwami okujwayelekile ukuze ngiweme ukudicileka phansi noma ukulahlekelwa izithameli ngenxa yokuncubuzana kwemibono. Ngizoqiniseka ukuthi i-deal-i lihlanganise izimfuno zami ngokucacisa imigomo ngokusemthethweni okundakanya ukugcina ukuzimela kwami kwezokechekethwa nokungavumeli ukuzicindezela ngokucithiza okuphambene nenjongo yami. Ngizosebenzisa umbono wami ukuthemba ukubuyeka umlando we-brand kanye nempendvulo yabalandeli.

Ibhange le-inthanethi linikeza isabelomali ukufinyelela okusheshayo kwezimali zabo noma iliphi, isiphi isikhathi, kulapho amathuluzi okuhlelela izimali, njengezinhlelo zokubuka izindleko nokuchuma izinhloso enza lula ukulawula imali. Lokho kusiza abathengi ukuba nokuzibamba kanye nokunconda kangcono isimo zezimali zabo. Ukusebenzisa izinhlelo zokuhola noma izikhangiso zezimali, eziconjane nezidingo zabo kungasiza abathengi ukuthi benze izincumo ezine nengcondo kanti ukuchumana nomngani ngezihlelo zokuchumana zebhange, kungeza ukwabiwa kwezimali kubelula .